Ucabanga ukuthi ukuthuthukiswa kwengqalasizinda njengamathrekhi amasha noma amasistimu okulandela edijithali kungasithuthukisa kanjani isikhathi sokuthutha impahla kaloliwe. Kungangisithuthukisa ngoba siyazi ukuthi uloliwe iyona ndlela esheshayo ekuthutheni ingqalasizinda noma ekuthukutheleni impahla.

Asebenza kangakanani amarempu ama-elevator nezinye izici zokufinyelela kuzithutha zomphakathi chaza. Asebenza kakhulu ngoba siyazi ukuthi ama-elevative yizona zinto ezisetshenziswa kakhulu esikhathini samanje ukufinyelela ezithuthini zomphakathi. Amarempu kanye nokunye okuyisetshenziswa esikhathini samanje.

Ngike ngaqapheli impela ukuthi ukuhamba kwempahla kungase kubambezeleke kakhulu njengoba ukushintsha kwajantshi kwenzeka noma kuye kwashintshwa ujantshi njengoba saziwa ukuthi if kushintshwa ujantshi kusho ukuthi nempahla izoshiwa isikhathi noma izoshintsha isikhathi ehamba ngaso. Loko-ke kungadala izehlakalo ezimbi.

Ungomele inkampani yezizinda ubhekene nokugibela uphikisana nenkokhelo yomthwalo. Ubungayixazulula kanjani inkinga? Bengingathi abanemithwala mabazame ukuphungula imithwalo ukuze inkampani ingezuba nenkinga yemthwalo. Kube nenani lesisindo esamukelekile kwizindiza.

Eyiphi indima ekufanele ibanjwe uhulumeni wasemakhaya ekuqinisekiseni ukuthola kwamabhasi okuthembeke? Indlela uhulumeni wasemakhaya angayisebenzisa ukuxhumana nekhansela lasemakhaya ukuze azi indlela angayisebenzisa noma into angayisebenzisa ukuthola ulwazi olwanele ukuze amabhasi afinyelele emphakathini wasemakhaya.

Umbono wami ngosizo olutholwa abashayeli bamabhasi noma abanye abasebenzi. Usizo olutholwa abashayeli noma abasebenzi lubaluleke kakhulu ngoba lifundisa abashayeli noma abanye abasebenzi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuzigcina niphephile nokuthi kubaluleke kangakanani ukugwema izingozi zamabhasi.

Yiziphi izindleko zokusebenzisa ama-shuttle njengokuthutha zomphakathi kubantu abadala? Siyazi ukuthi ama-shuttle iwona engathi adale izindleko eziningi kakhulu emphakathini njengoba kuyiwona atholakala kalula, kodwa futhi siyazi ukuthi ekuyiwona anobungozi kubantu abadala. Angase edale izindleko eziningi kakhulu uma kuziwa kwezezimali.

Kubaluleke kangakanani ukuthi ubone izikhathi zokudiliva ezisheshayo ezimpahleni zikaloliwe? Ingabe kunomthelela endleleni ozizwa ngayo ukusebenzisa le sevisi ethunyelwe? Kubaluleke kakhulu ukusebenzisa le sevisi ekuthunyelweni izimpahla, ngoba kuvamisile ukuthi izimpahla ezithunyelwa ngololimi kube iy'mpahla ezidingekala noma ezidingeka ukuthi zisetshenziswe ngesikhathi. Lokho-ke kubaluleke kakhulu ukwazi isikhathi sokudiliva izimpahla ezidilivwa ngoliwa.